Nda ndi tshi dovha ya mikano ya zwithu zwine vhathu vha kono u zwi shumisa vha tshi shumisa waifiyi ya mahala u fana na dzi social media.

Ndi nga ṱoḓa three D ine i ya kona u vhonisana zwithu zwoṱhe zwine nda ḓo vha ndi khou zwi maṋanga ndi sa thu vuwa.

Ndi nga ṱalela zwi ḓi to u bva kha uri edzo dziṅwe dzi vha dzi na zwithu zwine nda vha ndi khou zwi takalela naa u fana na zwiṱori zwine nda zwi vhona.

Ndi nga khwinisa uri zwithu zwine zwa vha ngomu zwi vhe uri hu vhe zwithu zwinzhi zwa zwa shango ḽashu ri sa vhese na zwithu zwa maṅwe mashango.

Ngauri sa vhathu vha kale kha ḓi to thetshelesa kha radio a si zwithu zwoṱhe tshiṅwe tshifhinga internet i ya vha i sa shumi so radiyo i dzulela u vha tshiga tsho ri ri ḓo u pfha mafhungo oṱhe khayo.

A thi vhoni zwo ralo ngori a thi tu vhesa na nḓivho yazwo a thi vhi nda dzula nda humbula nga hazwo ngauri a thi thu vhuya nda to vha muthu ane nda to humbulesa nga hazwo.

Ndi vhona zwi zwa ndeme uri vha lidze nyimbo dza vhaimbi vhashu uri vha kone u bvelela na riṋe ri kone u dzi streamer vha kone u ita tshelede ngori khavho zwa muzika ndi bindu.

Nṋe ndi funa muzika muṅwe na muṅwe u ne wa vha wa Afrika Tshipembe a thi tu vha na ra muzika ane nda nga to ndiya ndi ya mupfhesesa u mufunesa ufhira vhaṅwe muga ndi uri muthu ra muzika a vhe wa Afrika Tshipembe.

Dzi shuma ngauri vhathu vha tshi kho thetshelesa radiyo vha ḓo kona u pfha uri hu na bindu ḽo imaho nga uri vha kono ya vha kono u ya vha ḽi tikedza.

Ngauri tshiṅwe tshifhinga vhana vha vha vha tshi kho ṱoḓa u ita dzi homework ende vha tshi ita dzi tshuṅwahaya vha teyo u vha na na Wi-Fi ine yavha na luvhilo uri vha si vha si lenga u eḓela.

Ehe! kanzhisa vha vho ri fha gig maybe gig nthihi nga ḓuvha uri ni kono u i shumisa so ndi fanela u i shumisa nga nga nga vhuḓifhinduleli.

Ndi u kona uri vha radiyoni vha kono u u ita uri vhathu vha shango vha dzhenelele kha dzi dzi decision dzine vha dzi ita.

Zwi a mmbilaedzisa ngauri ndi soko pfhesesa uri a hu khou kona u sumbedziwa miṅwe mishumo ya vhaṅwe vhathu ine vha kho ita zwa zwino ri kha ḓi wana zwine rono zwi vhona.

Vha nga humbela u ita khunguwedzo kha dzi radiyo vha badela uri dzi radiyo dzi kone u vha itela khunguwedzo vha kona u hulisa mabindu avho.

Vha nga ita dzimbekenyamushumo dzine dza ṱuṱuwedza dzimbekenyamushumo dza vhaswa uri vhaswa vha kone u dzhenelela zwine zwa ya na zwa tshikolo na zwa vhu bindudzi.

Mafhungo a dzi khombo dzi badani ndi vhona uri vha a a shothisa ende a vha a vhundeme u itela uri na musi ni kho reila ni kone u ḓivha uri nisa tshimbile nga iyo bada.

Ee ngauri tshiṅwe tshifhinga u ya vha u tshi kha ḓi rumela u tshi kha ḓi rumela hetshiḽa tshifhinga tsha vha tsho fhela arali wo fhiwa iri nthihi tsha vha tsho fhela u tshi kha ḓiri u wa rumela u tshi i tshi sala i tshi ri i ṱuwe ya wano uri tshifhinga tsho fhela.

A zwongo eḓana ngauri hu na tshiṅwe tshifhinga tshine ni ḓo wana uri no farakaneya ende nga hetsho tshifhinga a ni nga ḓo kona u bveledzisa zwine ni khou nyanga u ita.

A dzi ṋewi tshifhinga tshine nda pfesesa uri tshi vha tsho eḓana ngauri huvha hu na zwithu zwinzhi zwine zwa kho teyo u itwa hanefho kha radiyo i heneyo nthihi

Ee ngauri zwithu zwinzhi zwi to zwo no vha kha dzi ṱhingo ri ita zwithu zwinzhi kha dzi ṱhingo ende tshiṅwe na tshiṅwe ndi uri ni vha no fara luṱingo lwanu zwiṅwe na zwiṅwe ni tea u zwi wana kha luṱingo.

Dzi thusa dzi shuma u thusa u thusa u anḓafhadza mabindu mabindu maṱuku na vhathu vhane vha vha kho thoma zwithu zwine zwavha zwi kho anḓafhadza tshitshavha.

Nṋe ndi takalela mimuvi ya ya lufuno ya vhathu vha khou funana na mimuvi ine hu fhedzisela ho vha na thandululo tshifhinga tshoṱhe.

Khaedu dzine nda ṱangana nadzo ndi dza uri iya ḓura ende a thina u ḓi ṱo u ḓi u ḓi ṱoḓela uri ndi a kono u to nanga uri ndi khou ṱoḓa mbekanyamushumo dzi fhio.

Nga u thola vhaswa tshifhinga tshoṱhe ngauri vhaswa vha ḓivha zwithu zwine zwavha zwa musalauno zwine zwavha zwa thekhinoḽodzhi ntswa u fhirisa u shumisa vhathu vha kale.

Ngauri vha tamba muzika wa vhanna vhaṱuku vhane vha khou bvelela na vhaimbi vha hanefho vhane ndi kale vha a kho imba mara vhaimbi vha hanefho u itela u vha bveledzisa na riṋe ri tshi thetshelesa ri thetshelesa vhaimbi vha hanefha.

Nṋe mafhungo ndi a vhala kha founu yanga hanefha kha inthanethe a thi tsha fara gurannda ngauri na u dzi rengisa a vha tsha dzi rengisa.

Ndi nga ḽi fulufhela ngauri ndi sokou humbula uri vhathu vha radiyo u swikela musi vha tshi vhuya vha anḓadza vhavha vho thoma vha tsheka uri eḽo bindu ḽi mulayoni naa.

Ndi u to ḓi itela magemo iwe muṋe u fana na uri u ḓi vhetshela uri ok nga ḓuvha ndi kona u ṱalela founu yanga lwa awara nngana nda vhuya nda fhira hedzo awara zwi amba uri nda ḓi vhudza uri a thi tsha dovha nda ndi mbo ḓi vheya founu yanga nda eḓela.

Zwi kwama ngauri tshiṅwe tshifhinga ndi ḓo pfha uri ndi a ṱavhanya nda fhela mbilu ngauri itshi kho tshimbila ngo ongolowa nda fhela mbilu nda litsha.

Nṋe ndi takalela u vhona dzi fiḽimu dza zwa lufuno nga nṱhani ha uri nṋe ndi funa lufuno lufuno ndi lwa vhuḓi ende ndi vhona uri ndi lwone lune lwa ita uri ri dzule ro ḓi takalela.

Ee ndi dzulela u khetha nga maanḓa hu vhesa fhethu ho no tonga zwikoloni, dzi kiḽiniki ndi hone hune vha vha vho vheya ya hone hedzo dzi Wi-Fi dza mahala u itela uri ri kono u dzi shumisa.

Masiandoitwa a si a vhuḓi ndi ya uri tshiṅwe tshifhinga khunguwedzo yaṋu no I badela masheleni manzhi manzhi. Arali ya fhedzisela i songo vhuisa masheleni haneyo ena a shumisa one.

Ndi vhona uri dzi teyo u katela vha vhathetshelesi ndi vhone ambadzifhele ngori arali vha si kho vhathetshelesi vha sa thetshelesa zwi amba uri na heneyo radiyo i ḓo wa ngauri ahuna zwine zwa ḓo sala zwo fariwa ngo ri radiyo i nga si vhe hone hu si na vhathetshelesi.

Ndi vhona unga a dzi ngo tsireledzeya a a thi to vhesa na vhuṱanzi mara ndi vhona ungari zwidodombedzwa zwashu zwi vha zwi kho vhoniwa nga nnyi na nnyi ende a zwi ngo tsireledzeya ndi ngazwo vha tshi kona uri hu na zwiṅwe zwithu zwine a zwi koni u zwi vhona ende a ni koni u zwi ita nga hedzo dzi Wi-Fi dza mahala zwi amba uri vha a kona u vhona uri ni kho vula mini ni tshi vala mini.

Ee, hu na zwiṅwe dziṅwe dzi app dzine nda dzi vala u itela uri dzi a ḽesa data ende ndi vha ndi kho nyaga u shumisa data for zwithu zwa ndeme.

Ḓuvha na ḓuvha ngauri dzi mbekanyamushumo dza hanefha shangoni ḽa vho riṋe kanzhisa ngori ri na ri na dzi nyambo dzo fhambananaho.

I fanela u ita tsedzuluso ngo ṱavhanya ya sedza nyimele ya kona u vhona uri nyimele hoyu ndi nyimele ya shishi ya kona u ṱavhanya ya fhana tshelede.

Vha nga fhuri ṱolela madzangano ane vha nga kona u ripoto khaho vha a ṅwalela vha songo bvisa na madzina avho.

Khaedu ndi dza uri arali ndanga khakha tshelede ine ndi kho i ṱoḓa ahuna uri ndi nga i dzhegisela murahu ndo khakha ndo khakha.

Ndi vhona uri zwone zwi ṋea vhuḓifhinduleli ha u kona u ḓi manedzhe vho muṋe u sa kho kona u sedziwa murahu nga mudededzi.

Ee, ende mbekanyamushumo ya hone i tshi kho bora nga nṱhani ha uri zwithu zwinzhi zwine zwavha zwi kho itiwa zwi sa tou vha zwithu zwine zwa tou vha releatable.

Khombo ndi ya uri ḓuvha ḽine ha vha hu si na internet ri ḓo tshilisa hani ngori ro no dowela u shumisa thekinoḽodzhi.

Ndi sedza uri zwavhuḓi vhuḓi ndi mini zwine nda zwi funesa nne ndi funesa mimuvi ya hani nda kona u ṋanga uri zwi amba uri ndi ḓo thoma nga wonoyo kana muswa kana wa kale.

Ee, ndi a kona u themendele hu na mbekanyamushumo ye nda i themendela muṅwe muthu ane ha bvi kha shango ḽa hashu mara heiḽa mbekanyamushumo u a kona u i ṱalela.

Ndi khaedu dza u sa kona u pfhana kana arali ni kho nyaga uri muthu a ni ṱalutshedze nga vhuḓalo nga nṱhani ha uri a ni pfhesese tshithu zwi ḓo konḓa.

Hai, na luthihi kha tshitshavha tshanga zwi a konḓa nga nṱhani ha uri luambo lwanga a si luambo lwo ḓalaho shangoni ḽa vho rine zwi a konḓa uri ri vhe na matangwa ane a tovha nga lushaka lwa vho riṋe.

Nṋe ndi vhona data dzi songo tea ekisipayare ngauri ndi vha ndo to dzi renga ine ndo vha ndo dzula nga tshelede wa dzi kho tea u tshinyala hu nori a thi ngo to dzi fhiwa dzone mahala.

Nṋe ndi muthu ano takalela zwithu zwoṱhe a thi na ndavha uri ndi zwa hanefho lushakani kana ndi zwa mashango davha tshiṅwe na tshiṅwe ndi a vhona nda tou wana uri ndi a tshi takalele ndi tshi khethekanyo ine nda i takalela ndi a vhona.

Ndi a ḓi zwi funa u takalela u ṱalela zwine zwavha zwa luambo lwa hashu mara luambo lwa hashu a si lwo angalalaho lune lwa vha hone kanzhisa kha theḽevishini.

A thi badeli tshelede yo engedzeaho kanzhisa ndi badela tshelede nthihi heneyo nga ṅwedzi ndi yone ine ya kona u ntendela uri ndi kone u vhona puḽatifomo dzoṱhe dzine nda dzi funa.

Zwi a konḓa mara ndo vhuya nda vhona nthihi i hone ya mapopai nga luambo lwa hashu mara zwi a konḓa u tou wana mbekanyamushumo dza luambo lwa hashu.

Vha nga vha ṅwalela nga luambo lune vhanga lu pfhesesa nga luambo ḽo kunaho ende lwo leludzwaho uri muṅwe na muṅwe a kone u zwi pfhesesa.

Vha nga ita uri vha ite zwithu zwoṱhe zwe vha vha kho ṱoḓa u ita nga dzenedzo datha u swikisela musi dzi sathu ngalangala.

Ndi ya renga data nga epe ya bannga mara a si zwithu zwine nda to zwi themendela ngauri ndi a shavha u khakha ende ndi a shavha uri vha ṱoḓa uri ndi pange iṅwe tshelede nga ntha.

Ndi pfha mbilu yanga i tshi khou vhavha uri ndo to dzi renga hedzi data uri why dzi tshi kho tea u tshinyala hu na uri a thi ngo to dzi fhiwa dzone mahala.

Ee, zwi dzulela u i tea ende a thi vhoni uri ndi zwithu zwo fanelaho ngauri ndi vha ndo dzi renga thaidzo yanga ndi uri ndi vha ndo dzi badela why dzi kho tea u tshinyala.

Zwi nga vha thusa ngauri vhaṅwe vhathu luambo lwa tshikhuwa avha lu koni ende zwi amba uri arali muthu a khou shumisa thekinoḽodzhi kana a kho shumisa internet u tea uvha a kho shumisa luambo lwa tshikhuwa.

A thi tu tovha na vhuṱanzi uri ndi nga ya nda zwi ripota gai ngori ndi ḓi vhona vhaṅwe vhathu vha tshi kho ya vha tshi ripota mapholisani na mini dzi cyberbulling.

A huna wa khwine vhoṱhe vha ya fana ndi soko vhona u nga ri dzoṱhe dzi a fana zwi to bva khori ni kho renga ya vhugai and inwi ni vha ni gai mara vhoṱhe vha ya fana.

Ndi a tevhela dzi muvi dzi si dza luisimane nda a kona u to vhala maipfhi ane a vha khou ṅwaliwa nga fhasi u fana na dzi muvi dza koriya.

Ndi vhona zwi songo lugiselwa ngauri na u tou vha na inthanethe na network a ri tuvha na network ya vhuḓi mahayani ine i nga kona u fara dzi khomphwutha.